Eka nkarhi wa sweswi swi tiveka ku ri hava mirhi ya xintu hambi ya xilungu leyi nga pfunetaka ku horisa mavabyi ya HIV kumbe AIDS swi nga leswi mirhi leyi nga kona mirhi i yo tanihi mirhi moringa leyi nga tirhisiwaka ku endlela leswaku vanhu va tshama va ri eka rihanyo leri ri nga tsekatsekeku ku endlela leswaku va nga ta tlatlalatiwi hi mavabyi mo tanihi HIV or AIDS.

Vavanuna i vanhu lava va nga kula va ri karhi va byeriwa leswaku n'wanuna a nga rili swi nga leswi va kumeka va ri karhi va ti tiyisa ku tlula ku hlamuseta leswi swi nga va ka swi ri nkingha eka rihanyo ra vona ra le miehleketweni vavanuna va kula va ri karhi va tolovetiwe ku kondelela na ku tiyisela hikokwalaho a va swi koti kumbe ku tsakela ku paluxa leswi swi nga va ka swi ri nkingha eka rihanyo ra vona ra miehleketo.

Vavanuna va kurile va ri karhi va dyondzisiwa leswaku n'wanuna a nga rili naswona n'wanuna a nga kombisi ku vaviseka emahlweni ka vanhu leswi hi swona swi endlaka leswaku vavanuna va nga tsakeli ku paluxa kumbe ku kombisa ku vaviseka leswi hi swona swi endlaka leswaku ri swi nga tiveki leswaku va nga va va ri ku tshikeleriweni eka rihanyo ra vona ra miehleketo.

Hi nga kuma swihlovo swo ringana mune eka muti wun'wana na wun'wana swa ndzilo ku nga va xitofu xa gezi ku nga va xitofu xa malahla xitofu xa hhasi kumbe ndzilo hi wona hi woxe lowu tshiveriwaka hi tihunyi.

Gezi ri nga va ni khombo swinene eka vana hikuva switirhisiwa leswi tirhisaka gezi swi nga va ni khombo ra ku choka n'wana leswi swi nga yisaka n'wana eku loveni kumbe ku va a vaviseka ku kondza a lahlekeriwa hi mihleketo.

Mfanelo vanhu lava va nga tekeku maphilisi ya vona hi mfanelo va nga kuma va tlhelerile endzhaku eka ta rihanyo ta vona leswi swi endlaka leswaku masocha ya vona ya miri ya va na ku tikeriwa ku ma ku kondza mavabyi ya va yisa eku.

Muvabyi a nga kumeriwa muongori loyi a nga le kusuhi ku va a pfuneta ku kondza ambulense yi kota ku fikelela laha muvabyi a nga ta yisiwa exibedhlele movha wa vaakelani wu nga komberiwa leswaku wu yisa muvabyi exibedhlele kumbe ku tirhisiwa wona movha wa le kaya ku tsutsumisela muvabyi exibedhlele.

Mfumo wu nga tatisa tindhawu leti ti hlanganisaka vanhu lava nga tsoniwa ku va va hlanganela ku ta endla swilo swa mintirho hi ku ya hi vuswikoti bya vona xikombiso lava va nga na nkingha ya ya milenge kambe mavoko ya vona ya tirhaka va nga kota ku hlangana laha va nga endlaka va nga rhungaka swilo leswi swi nga xavisiwaka ku ku endlela leswaku va kota ku ti endlela mali va nga amukeriwa emintirhweni leyi va .

Vavanuna va dyondzisiwile leswaku a va fanekelanga ku rila kambe va fanerile ku kondzelela leswi swi endla leswaku loko va fika eka .

Mirhi ya kahle hi leya ndhavuko hikuva yona yi tshembekile swinene naswona yi huma emisaveni ya byariwa a yi cheriwi swilo swilo swin'wana na swin'wana i yi nwa i kha i swi tiva leswaku yi huma kwihi.

Swi pfuna hikuva swi fikelela eka vanhu vo tala laha misaveni un'wana na un'wana la a nga kona a nga swi kuma a tlhela a kota ku swi xava.

Swi nga endla leswaku ndzi nga titwi kahle hikuva loko va nga ri na maphilisi va nge koti ku hanya kahle naswona swi nga va hlupha loko swi ri karhi swi ya.

Va nga endla leswaku swibedhlele swi va swintsongo hi ku aka swibedhlele leswikulu eka miganga yin'wana na yin'wana.

Xikolo xi nga endla leswaku vana va dyondza hi swakudya swa rihanyo va va komba na leswaku swi ta va pfuna njhani.

Ndzi vona onge va tirhisa swidzidziharisi swo ndlela yo biha hikuva van'wana va na ti-depression va loko va dzaha xi va endla leswaku va titwa va ri kahle loko se va hete ku dzaha.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku a swi kahle naswona va nga tikuma se ri va karhi va vabya va nga koti no pfuniwa loko se va kha va vabya.

Swi nga endla leswaku ndzi nga titwi kahle hikuva swi kombeta leswaku loko va ni yisa kwale ekaya ra vadyuhari swi komba leswaku ndzi kurile ende vona va nge he koti ku ni hlayisa.

Leswaku munhu a nga va a kha a lava mirhi ya xintu a nga swi tivi hikuva loko a ya eka dokodela a kuma a nga kumi ku pfuniwa kambe loko mavabyi ma kona ma nga lavi mirhi ya xintu a nga ya ka eka dokodela a kuma ku pfuniwa.

Emadorobeni yi hatla yi kumeka kambe emakaya swa hlaya leswaku u yi kume hikuva emakaya a ku na mintirho yo tala leyi nga ta yi endla ku fana na le madorobeni.

Ina, yi enerile naswona yi tirhisiwa hi vukheta hikuva vakokwana vo tala va xava swilo swa nkoka a va fani na na vantshwa lava a va ta xava swin'wana na swin'wana.

Ina hikuva minkarhi yo tala eswibedhlele ku vulavuriwa hi swona naswona va veka ti condom leswaku vanhu va ta swi tiva ku ta tirhisiwa njhani naswona ti sivela yini.

Swi endla leswaku va kota ku yingisela mathicara exikolweni naswona va kota ku hlaya kahle.

Swi hlangana na na ku yimisiwa hikuva xiyimo xa magondzo xi nga ri kahle ku tlula mpimo.

Ndzi nga vula leswaku emugangeni wa hina hi lava ku pfuniwa hi ti hi swi hi timovha ta vutshunguri leswaku hi ta kota ku pfuneka hikuva a hi na tona naswona vanhu va hlupheka loko va ri karhi va lava ku ya eswibedhlele.

Va kuma vanhu lava va tivaka va va hakela va byela vanhu leswaku va hemba ku ri mimirhi liya yi va pfunile ku ve a yi va pfunangi naswona a va se tshama va yi tirhisa.

Ina, leswaku va ta kota ku pfunana va endla swilo swo fana va kota ku pfuna vanhu minkarhi hinkwayo vanhu va ta pfuneka hi xihatla hikuva mimirhi hinkwayo leyi lavekaka yi ta va yi ri kona hi matlhelo hinkwawo.

Vutihlamuleri lebyi va nga na byona i byo vutisa leswaku ku endleke yini va kota leswaku va ta kota ku n'wi vulavurisa leswaku a va kahle.

U nga endla leswaku maphilisi hinkwawo ya kumeka eswibedhlele swa le matikoxikaya hikuva va xava va kota va ta kota ku nyika vanhu va le matikoxikaya hinkwayo yi helerile.

Ndzi nga ka ndzi nga titwi kahle hikuva u swi kombisa leswaku u endla swa masangu a ha ri n'wana naswona loko a ya kuma n'wana swi ta ndzi vava swinene.

E-e, hikuva a va nyikiwi swo ringanela emindyangwini yo hambanahambana.

Ina, hikuva tin'anga ti na ti na mimirhi hinkwayo yo tshungula mavabyi hinkwawo.

Swi ve na ntshikelelo wu wu nga va endla leswaku va salela endzhaku ka swilo swa xikolo.

Cancer HIV and AIDS na vuvabyi bya xa xa mbelekelo.

Ndzi vona leswaku ti ta masiku hinkwawo hikuva loko ti ta hi masiku yo karhi ntsena swi nga kumeka leswaku van'wana a va kona ku va va teka maphilisi hi siku rero naswona va ta ti lava.

Ina va na mfanelo hikuva i vana va vona naswona hi vona va nga va tswala na na hikuva i vakulu eka vona.

Ina, hikuva van'wani va va va kha va biha emirini hi ku tiva leswaku va ta kuma mali ya vuhlayiseki leyi humaka eka mfumo yo hlayisa vana leswaku va ta kota ku ku yi teka va yi tirhisa na swin'wana ekaya.

Vavanuna va fanele ku yimbisiwa leswaku loko va karhi va kula va ta kota ku va na rihanyo ra kahle.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku vana va xikolo va fanele va byeriwa hi masiku hinkwawo leswaku swakudya swo aka miri swi va pfuna njhani naswona va fane va va phakela hi masiku hinkwawo leswaku va ta pfuneka.

E-e, a yi va hlohloteli ku endla swa masangu va ha ri vatsongo hikuva loko va dyondzisiwa exikolweni va va kha va dyondzisiwa leswi swi humaka ebukwini naswona va fanele va swi tiva hikuva va ta swi tsala eka xikambelo.

Eka vana vatsongo e-e, a ti se lulameka mara eka vanhu lavakulu lava kotaka ku ti endlela decision va nga kota ku ti ti ti lulamile tidyondzo.

Ku nga endliwa vutleketli lebyi byi endlaka na leswaku vanhu va famba hi switulu swa mavhilwa na vona va ta kota ku tshama.

Xitori lexi ndzi nga tshama ndzi xi twa ndzi twe leswaku ku na ma-India laya xavisaka maphilisi yo karhi maphilisi ya kona a va ku ya endla leswaku u nyuhela kambe a vo hemba munhu loyi a nga xava maphilisi lamaya i xave maphilisi ntlhanu wa ti n'hweti laha a nga swi vona leswaku a ti le ku n'wu tirheleni hi vheta hi swi vona leswaku maphilisi lamaya a hi yona ya kahle naswona a vo n'wu dyela mali.

Nhlengeletano ya namuntlha ku ta va yi ta va yi karhi yi vulavula hi leswi xikolo xa hina xi xi pfumalaka mpfuno wa maphilisi loko vanhu va twa ku vava hi fanele hi tiyisisa leswaku xiyimo lexi xi cinciwa leswaku vana va hina va ta kota ku hlayiseka laha va ta kota ku titwa va hlayisekile laha xikolweni xa hina.

Vana va sweswi a va yi lavi miroho hikuva va ehleketa leswaku miroho a yi nandzihi va tolovele tinyama to a ndzeni ka mafurha to fana na tele ka KFC leti va nge ta nandziha se hi swona leswaku swi endla leswaku va nga dyi.

Loko u tlula milawu ya quarantine u nga tikuma u vabyile kumbexani i khomiwile hi maphorisa.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku a swi kahle naswona swi na switandzhaku swo biha swinene va nga tikuma se va ri karhi va vabya swinene ku tlula swa khale va nga se va na maphilisi.

Mina ndzi nga ntukulu wa kokwani Mashele ndzi lava leswaku va ya evuhlayiselweni bya vakhegula na vakhalabya hikuva le ni va ta kuma vuhlayiseko bya kahle hikuva la kaya swi nga ndleka van'wana va ya ntirhweni kokwani Mashele va sala va ri voxe va nga kumi ku pfuniwa naswona loko va ri kwale swi ta endla leswaku va teka maphilisi ya vona hi nkarhi va ta va pfuna ku va teka maphilisi hi nkarhi.

Eka nhloko ya xikolo ku na vana lava va nga swi kumeki swakudya hi ku ringanela emakaya naswona a ndzi hleketa leswaku vana lava hi nga va pfuna hi ku va engetela swakudya kwala exikolweni va tlhela va kuma miroho.

Ndzi nga kombela ku pfuniwa leswaku ndzi huma eka xiyimo xo taniyani hikuva ndzi nga tikuma ndzi vavisekile swinene ndzi nga ha koti na ku endla nchumu kumbe ndzi fa.

Ku hambana eka minhlayiso leyi ya leswaku nhlayiso we le kaya munhu u hlayisiwa a ri a ri ka a ri na va ka vona kambe eka nhlayiso wa vudyuhari wa vutshamo ku va ku nga ri na munhu loyi n'wu tivaka naswona ku va ku nga ri na lavaya va le kaya.

Ina ndzi tshama ndzi vona a ku ri khombo ra ku va a lovele hi nuna va n'wu hlambisile va n'wu hlambisile kumbe ku n'wu basisa leswaku a nga sali a va na mabadi leswi nuna wa yena a nga lova.

Eka munghana ndzi nwile mati lama u nga ni byela leswaku ndzi nwa wona ya xikwavava kambe a ndzi voni ku pfuna na ku n'we ndzi nwile masiku hinkwawo kambe a ku ndlekangi nchumu xo cinca xiyimo lexi ni nga ka xona.

Mina as mutirhi kuloni wa n'wina ndzi nga mi bye leswaku ku tlhavela nayiti leyi swi na nkoka ngopfu hikuva swi ta ni sirhelela eka vuvabyi bya COVID-19.

Ina va tele ndzi vona leswaku ku va va tele swi endla hikuva ku ri na ku xota ka mpfuno kumbe maphilisi.

HIV yi nghena loko munhu a endla swa masangu na munhu loyi a nga na HIV yi tlhela yi nghena loko munhu un'wana a loyi a nga na xilondza a khumba hi ngati ya munhu loyi a nga na HIV.

Hi n'wu kombisa nseketelo na rirhandzu hikuva na yena eka xiyimo lexi hinkwaxo ku fikela loko ku humelela nkosi na loko nkosi wu herile ha n'wu vhakela hi tlhela hi tshama na yena leswaku a va kahle.

Tinxaka ta wuhlawuhlawu leti vanhu va vatsoniwa va nga va hlanganaku na tona i ku va va kholeriwa va va va nga va nga kumi ku pfuniwa loko va ri kwale emavhengeleni.

Xihlawuhlawu lexi va xi kumaka eka dyondzo i xa ku va va nga nyikiwi swilo hinkwaswo leswi va faneleke va swi kuma swa dyondzo.

E-e ndzi vona swi nga ri kahle hikuva u fanele a chuza leswi swi nga kahle eka miri wa yena.

I swa nkoka leswaku munhu a hamba a kambela xitsongwatsongwana xa HIV hikuva ya vabyisa swinene ende munhu a nga kuma a lovile hi mhaka yona.

A hi se tiyisisa leswaku mikarhata hi yini manana hikuva michini a yi kona leyi yi fanelaka ku yi yi ku yi tirhisa leswaku hi kota ku vona leswaku mikarhata hi yini.

Ya va pfuna ku va HIV yi hunguteka naswona switandzhaku a swi kona.

Loko ku ve a va lavi ku kambela HIV va nga tirhisa protection leyi vitaniwaku condom leswaku va ta va ta tisivela eka mavabyi yo fana na HIV.

Va nga endla campaign leyi leyi nga ta endla leswaku va ti seketela eka xihlawuhlawu xa vutsoniwa va komba va tlhela va kombeta vanhu leswaku na vona i vanhu va fana na hina.

Yi nga endla leswaku u tikuma u vavisekile swinene u nga ha koti na ku swi tshungula.

E-e a yi tshamisekanga hikuva naswona ku nwa maphilisi minkarhi hinkwayo a swi kahle hikuva u nga tikuma se u karhi u rhandza tiphilisi hi ndlela yo ka yi nga ri kahle leswi nga ta endla leswaku u vabya swinene.

Ndzi nga endla campaign leyi hlamuselaka leswaku na vanhu lava va va nga vatsoniwa na vona i vanhu leswi swi nga hambana eka vanhu vona na vanhu lavo ka va nga tsoniwanga i swa leswaku un'wana un'wana u na vutsoniwa bya yena.

E-e yi nga ka yi nga dlayiwi hi ku hlamba mavoko hi mati ntsena yi nga dlayiwa hikuva u hlamba na xisibi hikuva xisibi hi xona xi endlaka leswaku switsongwatsongwana swo tala swi suka.

Ndzi twisisa ku i ndhawu leyi va hlayisaka vanhu lava nga khalabya kumbe lava nga khegula na vana lava nga ri ki na vatswari naswona ndzi vona yi fanerile hikuva va kota ku hlayiseka swinene va kuma na swilo hinkwaswo leswi swi lavekaka ku va hanya kahle.

Tiyisisa leswaku swin'wana na swin'wana leswi lavekaka swi xaviwa na swiambalo na swilo leswi nga ta va endla leswaku va va va kufumela.

Ina, ndzi vona swi fanerile hikuva va pfumaleka naswona va nga tirhisa mali liya ku va va tikuma va kha va hanya hi yona kahle.

Ina, ndzi vona yi ringanerile hikuva yi kota ku xava swilo hinkwaswo swo fana na swiambalo na masi ya vana na swilo hinkwaswo.

E-e, ndzi vona swi nga phakeli kahle vukorhokeri hikuva vanhu vo tala va va nga ri hava naswona va hluphekisiwa.

U nga endla leswaku va va yisa eka tindhawu ta kahle leti va nga ta kuma vukorhokeri lebyinene bya swa rihanyo.

Nkoka wa kona i ka leswaku va kuma ku pfuneka va ta kuma na mirhi leyi va nga yi kumeku hikuva va nga ri hava swibedhlele.

ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva hi laha va nga ta kuma ku pfuneka va kuma na mirhi.

Ndzi nga tiyisisa leswaku hi kuma movha loko ku ri a kaya a wu kona movha ndzi nga ya ndzi ya kombela eka makhelwani laha va nga na movha.

Ndzi vona onge va hlwerisa hikuva ku va ku na timovha to tala egondzweni.

Tindlela ta kona i ku va va tshamisa hansi va tivisiwa leswaku HIV and AIDS i yini naswona va nyiketiwa maphilisi va tlhela va kombetiwa tindlela to dya maphilisi.

E-e, ndzi vona swi nga lulamanga hikuva rihanyo hi rona leri nga na ri nga na nkoka swinene.

Xintshuxo xa kona i xa ku va swibedhlele swi akiwa swi swi ri swikulu ku tlhela kumiwa vatirhi vo tala leswaku va ta kota ku pfuna vanhu hi ku hatlisa ku papalata leswaku vavabyi va nga wi.

Mfumo wu nga tiyisisa leswaku ku na swibedhlela swo tala eka muganga wun'we.

swibedhlela swa swa mfumo u kuma ku pfuniwa u nga hakelanga mali.

Private healthcare ti ti nga ti durha ku tlula ti-public health care hikuva eka ti-private healthcare i ta vanhu vo ka va nga humi ka mfumo ti-public health care i ta vanhu i ta vanhu va mfumo.

Vubihi bya kona i bya leswaku u nga ka u nga kumi ku pfuniwa hikuva ku tele leswinene swa xibedhlele wa mfumo i swa leswaku a wu hakeli nchumu.

E-e, ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle hikuva vanhu van'wana a va swi lavi ku ya etin'angheni hikuva a va tshembeli etin'angeni.

Mbuyelo wa kona i wa leswaku ku ta tirhisiwa na mimirhi ya khale leyo byariwa kunene leyi endlaka leswaku vanhu va hatla va hola.

Ina, va nga pfuneka hikuva tin'anga ta hatlisa ku swi vona leswaku munhu u twa yini naswona va tshama va ri na mimirhi.

Ndzawulo leyi ndzi nga ta kombela mpfuno eka yona i ndzawulo ya mfumo naswona va nga ndzi pfuna hi ku ndzi nyika swilo leswi lavekaka ku va ndzi pfuneka.

Leswi ndzi nga ta va byela ku va endla swona ndzi nga va byela leswaku loko ku ri ndzilo wu endleka endlwini va huma va ya ehandle leswaku va hlayiseka ivi va foyinela vatirhi la vo timela ndzilo.

I ku chayela kahle ndzi nga chayeli hi ku hatlisa.

A ndzi ta endla leswaku emagondzweni lamakulu ku va na ti-speed hump to tala leswaku ti ta sivela vanhu lava va chayelaka hi ku tsutsuma.

Swivangelo swa kona i ku va ti famba hi rivilo leri ra le henhla.

Ina, leswaku loko va ri karhi va kula va ta swi tiva leswaku va fanele va endla yini ku swi sivela.

Va nga famba hi miganga hi miganga va ri karhi va va tivisa leswaku swilo swo fana na leswi swa endleka naswona tindlela to swi sivela hi le ta njhani.

Hikuva a yi ta ya tlulela naswona loko u nga mbalanga swifungeneto swa xikandza a wu ta munhu a ta tluleta lava a nga a tshamaku na vona kumbe lava a nga kusuhani na vona.

Hikuva a yi tlulela naswona loko hi khomana a swi ta endla leswaku loyi a nga na yona a nyika loyi a nga ri ki hava.

I global pandemic hikuva yi hlaserile matiko hinkwawo ya la misaveni.

Ndzi nga n'wi hlohlotela hi ku n'wu byela vubihi lebyi endlekaka loko munhu a nga nwi maphilisi leswaku leswaku a ta swi vona leswaku ku na nkoka ku ku nwa tiphilisi.

Nkoka wa kona i wa leswaku va ta kota va ta kota ku ti hlayisa va tlhela va ti hanyisa.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va nwa maphilisi hikuva loko va nga n'wi va nga tikuma va ri ekhombyeni swinene kumbe swi ri karhi swi nyanya.

Switandzhaku swa kona i swa leswaku a nge holi swi to nyanya.

Ndzi vona swi nga ri kahle vubihi bya byo byo ti tirhisa i bya leswaku va ta vabya.

Ndzi hleketa leswaku wu lava miri hikuva swa tirhisana.

Hi nga ti endla hi ku lava vanhu lava va lava ku pfuneka.

Ntirho wa kona i ku va va n'wi hleketisa leswaku a teka maphilisi.

Byi cince hikuva sweswi vanhu vo tala a va ha yi etin'angeni va ya eka ma doctor.

E-e, a ndzi nga ta tiyimisela hikuva swin'wana na swin'wana loko u swi twa kumbe u vabya swona a swi lavi tiphilisi.

E-e, a yi twisisiwi kahle hikuva a va swi tivi na leswaku va nga swi kota ku yi tirhisa.

Maendlelo ya kona i ku va a tiva leswaku u ma teka loko swi te yini.

Swi na nkoka ngopfu hikuva loko u nga swi landzeleli u nga tikuma u n'wile mirhi wo tala kumbe wutsongo ku tlela leswi dokodela a nga ku lerisisa swona.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga a ndzi ta n'wi nyika xona i xa leswaku i mhaka ya kahle ku va a chava hikuva a swi bohi leswaku a a yi teka.